Ndingavuya kuba ndingabona kwaye ndithathe ithuba lokuba ndishishine ngobusi nangona ingayichaphazela ngendlela engalunganga imveliso yam. Ndingathatha amanyathelo okuba ibe khona imveliso endiyitzhutzhuza ngezinto zaseNtshona ezinceda ukuba iinyosi ezi zingahlangani kuyo ndizisikele icala apho zingayenza kuyo i-pollination ndishishine kabini.

Into endingayenza kukuba kwiifama endiqashwa kuzo ndiqaphele amaxesha okuqasha, nee-seasons zakhona ndibe ne-season apho ndiyaziyo uba ndiya kwenye ifama. Xa ndihlaliswe phantsi kuleyo ifama ngenxa yokuphela komsebenzi okanye ngenxa yokuba kuyekiwe ukuvunwa okwexeshana ndihambe ndiyojonga kwenye ifama ukuba ithuba alinovela na.

Kwingingqi endihlala kuyo ngeli xesha lonyaka kuxhaphake imvula. Ndicinga ukuba uba bendingumfama bendiza kuvuna ispinatshi ze sithele kakuhle ngeli xesha lonyaka.

Imiqathango endinokuyibeka ukuze ndiqinisekise ukuba isibonelelo siya kwabo bafanelekileyo kukuba abantu mabasabmithe ii-statement zabo zebhanki ze-three months ndibone uba abanayo na enye ingeniso. Ndiphinde futhi ndijonge indawo abahlala kuyo ukuze ndiyazi ukuba isibonelelo eso sizawusebenziseka kakuhle na ukuvula eminye imisebenzi.

kuzawufuneka siqaphele ke xa sivulela naxa siqokelela iibhokhwe ekuseni nangokuhlwa. Iibhokhwe zifuna umntu onamandla, oxhathisayo ngokuba ukuba awunamdla kwaye awaxhathisi ziya kududula uwele lee kude. Kufuneka siziqaphele ke naxa zikhula amangolwane xa zikhula amangolwane umntu xa eqaphele ibhokhwe ekhula amangolwane undazise ngokungxamisekileyo sizawuyigalela idiphu afe loo mangolwane engekasichaphazeli thina okanye engekancamatheli kuthi.

Ndingabacebisa ukuba apha ezintsimini zabo bazakhele amadamana azawuhlala enamanzi acocekileyo emvula kwaye bazifunele namatanki azawuncedisa ukuba agcine amanzi emvula bawasebenzisele ukunkcenkceshela izityalo zabo.

ndingamcebisa, uTatuMfene ndingamcebisa ukuba esilarheni sakhe makathenge izikhenkcezisi inyama leyo ayigcine kwizikhenkcezisi, okanye xa engafuni ihlale ixesha elide angakwazi ukubanika abantu ngetyala aqokelele ngeedeyithi zeepeyi zabo abantu baselalini.

Okokuqala, uboya begusha buyayinceda yona igusha kuqala ihlale ifudumele ingagodoli. Okwesibini, zininzi izinto ezenziwa ngoboya begusha ezisinceda nathi sihlale sifudumele ebusika, iingubo, iingubo zamasana, iimpahla zamasana, ijezi zethu zokombatha, iibhutsi ekuthiwa ngamakhofukhofu, izihlangu zokunxiba xa uvuka ekamereni nezinye nezinye nezinye.

Tata, bendicela tana sike sithathe ithuba sithethe ngezi bhokhwe. Andithandi ukuba iibhokhwe zakho ungazibophi xana ungekho ungazivaleli xana ungekho ngokuba zibuya ngaphaa ngakweli cala lakho zizongena apha eyadini yam zindimoshe kakhulu kulaa gadi yam ndizamayo. Zindityela itamati zam nesipinatshi sam kuzo okanye zindingcolisele apha eyadini, ziza namaxolo eziwaqokelela ngapha kweyadi ziwashiye apha eyadini. Ngoko ke ndingathanda ukuba xa ungazubakho uyaleze umntu okanye uzame ukuzishiya uzivalele iibhokhwe.

Ndicinga ukuba abasebenzi basezifama bafumana imivuzo ephantsi kweli laseMzantsi Afrika kuba abafama bona kuqala abafuni ukukhupha imali bachithe ingeniso yabo.

Zikhona kodwa ke kwingingqi mna endihlala kuzo kuyo kufuneke ndihambe umgama ukuze ndifikelele kuzo iindawo. Umzekelo, ndiphume kwidolophu ndiye kwiidolophu ezisemacaleni kwale ngingqi ndihlala kuyo. Okanye ke ndingakwazi ukulufumana olunye ulwazi kwiireyido, kwiimagazini nakwi-TV xa ndingakwazi ngelo xesha ukuthatha olu hambo liya kwezi ndawo zifundisayo.

Iinkukhu zifuna ukugcinwa endaweni ecocekileyo, efudumeleyo nenaso isibane. Ziphe amanzi acocekileyo ngeentsuku zonke. Ziphosele umbona uziphe nezitofu zazo.

Imvula yenza kube nzima ukuvuna kuba kaloku iyazithatha izithelo zomhlaba izibulale.

Kubalulekile ukuba xa ungumfama oqalayo ucinge ngeendleko zamafutha esithuthi oza kusisebenzisa efama ukuze ukwazi ukubona ukuba kwingeniso yakho isithuthi eso sithatha malini for amafutha aso.

Ukuze iimbotyi zakho uzigcine ixesha elide zingaboli kukuba uzigcine zomile, uzigcine nasendaweni eyomileyo engadibaniyo namanzi. Kungenjalo ungaziqinisa nakwisikhenkcezisi sakho.

Kule fama yam ndithengisa imifino ezizipinatshi .

Iingenelo zokunkonxwa kokutya kukuba ukutya okunkonxiweyo akudingi ukuhlala kwisikhenkcezisi. Ukutya xa kunkonxiwe kunkonxiwe kuhlala ixesha elide kungonakali.

Iingenelo zokufuya iinkukhu zezokuba apha endlini asisayithengi inyama, sixhela iinkukhu kwaye sixhela iinkukhu ezikhuliswe ngokwaneleyo. Asithengi iinkukhu zasezivenkileni ezikhuliswa ngezinto zokhulisa iinkukhu. Iinkukhu zam zisinikeza amaqanda loo nto ithetha uba namaqanda apha endlini asiwathengi ezivenkileni siyonga imali.

Isityalo ujongilanga sine-vitamin E kwaye sine-good and healthy fats zokugcina umhlaba lo ufumile kwaye unonile. Isityalo ujongilanga xa ungumntu ojonge ukuba ngumfama wobusi okanye ukushishina ngobusi siyabanalo igalelo elilungileyo elincedayo.